Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama batho ba ba batlang tiro ka tsela e e bosula ka go ba thibela go fitlhelela ditiro mo inthaneteng le go kgoreletsa go rwala le go tlhagisa dithuto tsa bona. Seno, se baka gore ba felele ba le mo mathateng a madi le go se kgone go ipapatsa ka tsela e e tla dirang gore ba kgone go thapiwa.

Nna ke dirisa data ya MTN, polane ya My Town Offers. Ke reka ka diranta di le some a matlhano, e tsaya matsatsi a le masupa. E na le di-gigabyte di le lesome mme mo lesomeng leo e arogantswe gabedi, di-gigabyte di le tlhano di dirisiwa motshegare mme di-gigabyte di le tlhano tse dingwe, di dirisiwa bosigo. Ke tlhopile yona ka gonne maduelo a yona a le kwa tlase go feta tse dingwe.

Kgwedi e e fetileng ke rekile yone gape data eo ke e rekileng gona jaanong ya diranta di le masome a matlhano. Ke e dirisitse yotlhe mme ke e dirisitse matsatsi a le masupa beke nngwe le nngwe. Seo se raya gore ke berekisitse di-gigabyte tse masome a mane. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse go lebelela gore ke bokae ebile o dirisa e le nako e kae.

Nna nka itumediswa ke go dirisa data ya di-gig di le lekgolo kgwedi yotlhe, gape nka rata gore e tsene mafelong a kgwedi nngwe le nngwe.

Tsala, data e tsenngwa ka App ya go duela ya bankeng ya gago. Kwa lebenkeleng o ka reka voucher ya data. O tla bona USSD code mo voucher-eng go tsenya data. Go dirisa data mo mogaleng wa gago, bula settings mo mogaleng wa gago, tlhopha connections or network and internet, bula data, tshwara mobile data, dira Wi-Fi off.

Fa data ya gago e fela pele ga nako, o ka dira tse di latelang, re ka tsenya data gape kgotsa yona top up, dirisa Wi-Fi, dirisa data ya mogala wa motswala, buisana le motsamaisi wa mogala wa gago. Ditsela tsa go boloka data ka go thibela data ya kwa morago, dirisa data saver, laola mananeo a a ntšhwafetseng, laola tiriso ya data, set data limit, tswala Wi-Fi assist le go dirisa mananeo a a bolokang data.

Nna fa ke ile lebenkeleng, ke reka mowa ka o fetola data ka gonne mowa o a itsala mme ke kgona le go kgetha gore ke batla data ya bokae mo ditlhophong tse o tla beng ba mphile tsona, se se mpolokela madi e le tota.